Ngingathenga imbewu enye ngitjale kabutjha bese ngithola indlela engingakhandela ngayo amanzi bona afike eentjalweni zami.

ungaba kukobana awukhangisi ngokwaneleko iintjalo zakho begodu kukobana awuthengiseli endaweni lapha ekunabantu abanengi.

Kubangelwa kukobana amaSewula Afrika amanengi ayavilapha begodu norhulumende akasisekeli eentweni

Ungatjhentjha indawo otjalale kiyo namkha ungasebenzisa imisuqwa.

Ungathoma ngokobana uqale iindawo lapha abantu abanengi abawasebenzisako amabele nesiphila. Ngemva kwalokho, ungakhani ufuna amarhwebo ongarhwebelana nawo.

Endaweni yangePumalanga zinengi iindawo la angathengeka khona.

Afumaneka lula khulu ngombana minengi imizi enemithi enama-avocado.

Kungenzeka kobana umraro usekudleni akudlako amakonyana la namkha amanzi awaselako.

Ngicabanga bonyana nanyana zineminyaka emine ungazihlaba.

Iye, kungabayingozi ngombana angekhe wazi bona iinkomo lezo zidle ini eyitjhefu namkha zidle ini engabayingozi emzimbeni yabantu.

ngingazipha amanzi aneleko kanye namakari wekhabitjhi.

Unobangela kungaba kukobana ngendlela efanako lezi eseyihlatjwe ngendlela yesikhuwa zihlatjwe kusetjenziswa imitjhini ehlukahlukeneko begodu lezi ezihlatjwe ngesintu kuberegiswe imikhwa

Iye, kuyangalokho bakhona abantu abanesandla esihle begodu bakhona abanesandla esimbi.

Iye, kuqakathekile kobana zikwazi ukuthola indawo eyaneleko.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko.

Ngicabanga bonyana zibangelwa kukobana azitlhogonyelwa ngokwaneleko begodu aziseli amanzi ngokwaneleko.

Indlela engcono ngicabanga bona ngilezi ezivulelwa ekuseni zikhambe ziye emadlelweni zibuye

Ngingazikhulisa eminye iminyaka emibili ngaphezulu ngikhani ngizithengisa.

Ngicabanga bona ungabatjela bona balinde amalangana uzifake isihlahla somkhaza.

Ngomnyaka ungazisa amahlandla amatjhumi amabili.

Kufuze uzifuyele eendaweni lapha ubujamo bezulu oburerhe khona begodu lapha ezizothola inarha eyaneleko yokobana zikhambe

Iye, ngicabanga bona lokho kungabangele bona zonde.

Ngicabanga bona kufanele ulethe ezinye iinkunzi

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze.

Akhe eqinileko ukukhandela iimpungutjhe begodu ngithele nesihlahla sokubulala iimpungutjhe magega.

Kungabakukudla ezidlako namkha amanzi awaselako namkha ubujamo eziphila ngaphakathi kwabo.

Ngingakha umakhiwo oqinileko magega bese eyegeni yesibaya leso ngifake isililiso esizokuzwakala lokha umuntu nakavula

Ngazile le yokobana izimvu lezi ezisithanda ukubanemvana. Lokha nazikhambako ziya emadlelweni izimvana lezi zisale ngemva ukwenzela bona izimvu lezi zikwazi ukubuya.

Ilungelwe bona ingathengiswa lokha nasele ineenyanga esele zilithoba ngombana lokho vane sele seyikhule kuhle.

Kwenziwa kukobana abantu abanengi bayawasebenzisa amaqanda ngeendlela ezinengi ezihlukileko.

vula iindawo lapha abantu abangeza khona bazozibona iimpere lezo bazigibele bese bakubhadale imali.

Iindawo lapha abantu abaditjha khona ngamarhamulo wabo namkha iindawo lapha abantu abapheka khona ukudla lokhu kwasendleleni

Ethengwa msinyana ngile eyosiweko.

Isiza lokha iinlelesi nazifuna ukweba izimvu nalokha izimvu naziphumako ziyokudla emadlelweni.

Ngithengisa inyama yakhona ngingathengisa izimvu kilaba abazifunako ngingasebenzisa amaboya wezimvu ukuthengisa

Umehluko kukobana imbuzi ayinamaboya amanengi begodu uboya bembuzi angekhe wenza ngabo izembatho nokhunye

Ngiyibona ngamathumbu nangemilenze.

Aziyisabi ngomabana eziyilusako ayizilumi begodu seziyijayele.

bona indawo leyo inotjani obaneleko begodu kufanele baqale kobana endaweni leyo kunamanzi aneleko.

Bangambuza kobana izimvu zakhe zidla ukudla okunjani begodu bambuze nokobana uzipha kangangani ukudla.

Kusiza kobana lokha nakazigudako uboya bakhona angabuthengisa emarhwebeni abusebenzisako.

Ngingazitholela abalusi abazozisa lapha kunamanzi ahlwengekileko.

Angazinakelela ngokufaneleko aziphe ukudla okufaneleko zisele amanzi ngokwaneleko.

Iye, ungabotjhwa lokha nawunganamphepha ezifaneleko ungabotjhwa ngombana izelelesi ezinengi zithutha iimbuzi ngemva kokuzeba zizise kenye indawo.

Izinto ezinomthelela kukudla kanye namanzi.

Ungathi lokha nawuyifunzako uyibambe ngesikhumba.

Aqakatheke khulu ama-app afundisa ngokulima ngombana ilutjha lanamhlanjesi alisanalwazi mayelana nokulima.

Kufanele ihlale i-iri linye.

Awa, akukaqakatheki

Iqanda ngalinye angalithengisa ngamaranda amabili.

Angayihlukanisa nezinye begodu ayinikele umtjhoga okufaneleko.

Kungathatha imizuzu ematjhumi amathathu ukuyaphezulu.

Kufuze aziphe ukudla okufaneleko begodu azibeke nendaweni efaneleko.

Awa, abentwana babasebenzi bemaplasini abayi eenkulisa.

Angazithatha ayozihlolisa ngaphambi kobana zihlinzwe.

Awa, angicabangi kobana ngombana abantu abanengi abasebenza khona abakayi e-uyunivesithi.

Kungaba yitamati, siphila nekiwi, nethanga nebhutata.

Angathengisela abantu abazokuba neminyanya.

Likhabe, yi-orentji, mumengu, yi-apula nepiyere.

Awa, ngicabanga kobanyana abasekelwa ngokwaneleko.

Ungavula indawo lapha abantu abangeza khona bazozibona bebazikhwele okwesikhatjhana bese bayabhadala.

Iye, ngicabanga kobana ungabuyiselwa inarha leyo ngombana amathuna ayinto engekhe wamane wayisebenzisa.

Usiza ukulapha amalwele afana nomgomani nokhunye okunengi.

Kukobana urhulumende avule amanye amathuba womsebenzi

Kukobana ukudla okunengi okutjalwako ekhethwapha solo kuyimvela kancani.

Kusiza khulu ngombana ifuyo ihlezi igula begodu njengoba sazi bona iinlwane azikwazi ukukhuluma sikghona ukuzisekela sizirhelebhe lokha nazigulako.

Angayisusa hlangana nezinye iinkomo ayihlalise yodwa kufikela lapha ayitholela khona isizo.

Ziwusiza khulu ngombana umphakathi ukwazi ukonga imali yokobana bayothenga iinthelo kunokobana bazithwale.

Iye, ngicabanga bona ngaba yingozi emphakathini.

Iye, ngicabanga kobana lokho kungazibangela kobana zonde.

Iye, kuyenzeka.

Mafeyi nama-guava.

Ibasiza kobanyana babeneengqondo ezilula begodu bakhule

Kusuke kuthiwa kobanyana imbuzi izele amalamjani amabili.

Inombala o-yellow.

Awa, angicabangi kobanyana kukwenza inyama yakhona ibe nomehluko.

Iye, ngicabanga bonyana kulungile ngombana lokho kwenza imizimba yabo ihlale ilungile begodu

Iye, kumsebenzi womnikazi weplasi.

Ngicabanga bonyana iinkomo azikhethi isifunda, nanyana kungaba ngisiphi ungazifuya.

Awa, azikho iinkolo emaplasini.

Angathengisela abosomarhwebo abasakhasako nalaba abanamabhizinisi amakhulu begodu angasebenzisana neenkhamphani ezithengisa umrhamulo.

Iye, lokho kungabeka ipilo yakho engozini khulu.

Kungenzeka kobanyana usiqinisela bona iinlelesi ifuyo yakhe.

Kungaba nezinto ezifakwako kibomaliledinini.

Awa, angicabangi kobanyana bayayithola ngombana izinto emaplasini azifani nezinto ezisemalokitjhini.

Ziindawo lapho ekuditjhwa khona, kuselwe amarhamulo.

Ngicabanga bonyana kufuze ubatjele bona balinde amalangana uyifake isihlahla somkhaza.

Awa, angicabangi njalo.

Masiri.

Madribe, mengu, ma-orentji namaperegisi.

Kubangela mazinga wokutjhisa.

Bahlala ngokulima nokutjala nokulusa.

Uyibona ngokwehla emzimbeni nokungadli ngokufaneleko.

Iye,

Azikho ngombana iinthelo ezinengi zikhiqizwa lapha eSewula Afrika.

Iye, kuqakathekile ngombana imirorho isiza imizimba yethu kobanyana sihlale siphilile, singahlaselwa magulo amanengi.

Kufuze ihlale endaweni ehlwengekileko esebujameni obufanele ifuyo.

Nakasesigabeni sokubamntazana osele akhulakhulile.

Ngithanda eyenzelwe ekhaya ngombana ngiyazi kobanyana kufakwe ini kiyo.

Ningathatha amagadango wokobana niye ekhotho.

Iye, ngicabanga kobanyana bafumana isekelo elaneleko.

Zihlinzwa babantu abasebenza esilarheni ngerhelebho lemitjhini.

Singazivikela ngokobana sizithathe sizise emadlelweni lapho zizokuthola utjani

Mengu, ma-apula, madribe, likhabe namaperegisi.

Ungatjhugulula indawo lapha utjalela khona, bewenze isiqiniseko sokobana indawo leyo uyayitlhogomela uyinisele qobe lilanga.

Iye, kungazigulisa lokho.

Yi-Vitamin B.

Ibonakala ngokobana ibe nomzimba omkhulu.

Iimbuzi kufuze zidle iinthelo notjani, akukafuzi bona zidle ama-plastic

Ngikukhuthalela ukudla okuvunwe emasimini.

Bangawonga ngokubana lokha nabagezako basebenzise amashawara kuneembhadi. Bangawonga ngokobana bangasahlwengisi i-pavement nge-pipe.

Iye, ngicabanga kobanyana bazokukghona.

Umehluko kukobana umratha ophekwe phasi uyavuthisiswa begodu uvuthwa msinyana kunalo ophekwe estofini.

Iye, ngicabanga kobanyana iyasiza.

Ngicabanga kobanyana kufanele ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Ngombana nasithumela imikhiqizo kwamanye amazwe, sithola imali ehle tle.

Azisizi khulu

Bangazithenga khulu KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawufunela isihlahla sakhona